Motho eo ke mo tsebang ke tseba Caster Semenya. O ile a etsa ntho a e ratang, e leng ho matha. A matha ho tloha a ntse a le monyenyane mme a ba a kena sekolo se phahameng a ntse a matha jwalo. Hona jwale ho matha kgone ho mo tswaletswe molemo ebile ho mo etsetsa tjhelete.

Ngwana ka, ke batla hore o ko o nahane ntho eo o e batlang. O e ratang bophelong ba hao, o nahanang hore e tla o tswela molemo. Mme ke tlo etsa bonnete ba hore ke o thuse kapa haebe ha ke kgone ya ntlhola. Ke tla batla motho ya tsebang haholo ka papadi eno eo o e ratang a tle a o thuse hore o tlo o ipone o tswelletse pele ka yona.

Metswalle ya ka, nna ke bona ho ikwetlisa ho le molemo haholo maphelong a rona hobane nna ke bona e ntshebeletsa haholo. Letsatsi le letsatsi hoseng ha ke tsona ke etsa bonnete ba hore ke a ikwetlisa hore ke tsebe ho tla ka kelello e hantle sekolong monana. E bulehileng ha monate, ke moo ke bonang hore ha ke kgone ho lebala mesebetsi ya ka ya sekolong le tseo tse ke di rutilweng. Ha ke kgone ho di lebala ha bonolo. Jwale ke nahana hore ho betere le lona le qalelle hana jwale ho ikwetlisa hore re tle re tsebeng ho phela bophelo bo monate.

E, ke ile ka kgona ho kenela, empa ha ka kgona hore ke hlole hobane ke ile ka kgathala tseleng. Ke bone e le tsela e nngwe e thata haholo hore ke kgone ho e qeta, empa ke lebohisa bona ba kgonneng ho fihlella qetellong. Ntse ke tlo kgona le nna ka letsatsi le le nna matsatsi hore nka qeta ho matha. Empa hee ho monate, ke bona ho le monate hore re mathe re le ma-Afrika Borwa ka bongata ba rona. Mo Now comrades marathon.

Bana ba tlamehile hore ba tseba hore ho na di-game tse ba sa tlamehang hore ba di bapale, e leng tsa batho ba baholo. Hona batho ba baholo ke nahana ho molemo hore ba hlalosetse bana kapo bona ba tsona di papadi. Ho lehaekaba dipampiri ba bapatsa ho bontsha hore ena game ha se e bapalwang ke ya bana, ke ya batho ba baholo. Ke mo ba tla kgonang ho utlwisisa hore ha ya ba tshwanela ebile ha ba tshwanela jwalo hore ba leke hore ba ka bapala yona, hobane e kotsi.

Ngwana ka, ho bohlokwa hore ho ikwetlisa le bana ba bang, hobane ke mono o tlo kgona ho ithuta batho ka bongata. O tla kgona ho ithuta hore motho ke motho ya jwang. Le yena a ithute wena hore motho ya jwang. Hobane ha wa tlameha hore o phele o le mong bophelong ba hao, tlameha o utlwane le batho. Jwale ho bohlokwa hore o ikwetlise le batho le tsebe ho utlwana hantle, ho be monate

Ke ne ke ikutlwa ke thabile, ke ne ke ikutlwa ke thabile haholo hobane re ne re ba motlotlo re le maaforika Boroa ho bona hore sehlopha sa rona se kgone ho hlola dibaka tsena tse ding. Ke moo hee nna ke bonang hape hore e ne e etsa bana ba bashemane ba batlang hore o bapala bolo, ba ipone ba le mono ba bapalla Afrika Borwa. Hore ba tsebe ho ipona ba le di-television-eng, ba hlola dihlopha tsa tsa tse ding. Jwale ke hono ho le monate haholo.

Dumelang batjha, ba teng kajeko letsatsing lenana. Ke tlo bua ka bohlokwa ba di papadi. Re le batho, re batho ba fapaneng ebile re na le dipapadi tseo re di ratang tse fapaneng. Jwale nna ke tla le eletsa hore ha o le motho o ye o bapale papadi ena o bonang hore e hantle for wena, o tlabe o tla o tla o tlaba monate hore o e bapale ka pelo ya hao kaofela. Dipapadi ke ntho tse bohlokwa haholo maphelong a bona hobane ke tsona tsa dintho tse etsang hore re ithabise ka tsona. Le ha o kwatile empa ha o ka ya bapala papadi yane eo o e ratang ke yona e tlo etsang hore o tlabe .

Dipapadi tseo re neng re di bapala mehleng ya ka, rona ne re rata ho bapala ntho e bitswang sekipini, diketo, le kgathi. Ke tsona dintho tse ne re di bapala haholoholo ho le monate. Le mantlwane le yona Scott e bitswang e bitswa script Bolo Ebe motho o raha bolo, rona ra ya re matha, re ipata, wa re batla. Ke tsona dipapadi tseo re neng re di rata haholo ha ntse re tla re hola.

Na le metswalle ya ka, re ka thabela ho shebella papadi ya netball. Ke yona papadi e re e ratang haholo ebileng eo re leng hlwahlwa haholo, re kgonang ho hlola batho ba bang ka yona. Re rata ka dipehelo tsa rona kaofela.